Xa urhulumente enza iindawo zikawonkewonke ezilokishini ezinika uluntu iWi-Fi simahla, abafundi bezikolo bangazuza iingenelelo ezininzi. Bangafumana ukufikelela kalula kwizixhobo zokufunda kwi-intanethi njengeencwadi, iividiyo kanye nezinye izifundo. Banga bangakwenza, bangakwazi ukwenza uphando benze imisebenzi yasekhaya kwaye balungiselele iimviwo ngaphandle kokuxhomekeka kwidatha.

Igama lengoma yokuqala ithi, Impi, iculwa nguGatsheni. Enye ithi, Indoda Enjani, iculwa nguSjava. Enye ithi, Inkani Yami, iculwa nguMshiniwemali. Enye ithi, Fequza, iculwa yiNdodanakanuba ehamba noKing Nuba. Enye ithi, uNikhodima, iculwa nguNhloso Khwela ehamba noShenge wasehlalankosi.

Xa abantu abanintsi befunda amaphephandaba kwi-intanethi simahla, amashishini ephephandaba achaphazeleka kakhulu. Iintengiso zamaphephandaba eziprintwayo ziyancipha kuba abantu abathenga amaphephandaba ephepha, nto leyo ekhokhela ekwehleni kwemali engenayo. Amashishini kufuneka atshintshe indlela asebenza ngayo afake iindaba kwi-intanethi, asebenzise iintengiso zedijithali kwaye ngamanye amaxetsha afune imali yokubhalisa kwiwebhusayithi.

Kuyinyani ukuhlukunyezwa kumakhasi onxibelelwano kwaye kubuhlungu kakhulu. Kushiya umntu eziva edanile, enesithukuthezi okanye engafuni nokuthetha nabanye. Abanye abantu baye bazive benetyala okanye besoyika ukuphendula kwaye oku kuchaphazela ukuzithemba kwabo. Ukuba kwenzeka kumntu, kubalulekile ukuthetha nomntu omthembileyo okanye ukufuna uncedo ukuze ungazivi ulilolo wedwa.

Ndikhumbula imini yam yokuqala ndisebenzisa iWi-Fi yasimahla kwindawo kawonkewonke, yayikwilayibrari yesixeko sam. Kwakumnandi kuba ndandikwazi ukufikelela kwi-intanethi ngaphandle kokuchitha imali. Ndakwazi ukufunda online, ndaphendula ii-imeyili ndaza ndaba ndabelana ngezinto nabahlobo bam online.

Ukugcina iWi-Fi yakho isebenza ngexesha locimicimi wombane eMzantsi Afrika ungasebenzisa ezi zisombululo zilula. Eyokuqala i-mini UPS okanye i-uninterruptible power supply. Le yi-battery encinci enokugcina irutha yakho isebenza iiyure ezimbalwa ngexetsha locimicimi wombane kwaye ixabisa ukusuka kumakhulu amahlanu weerandi ukuya phezulu. Okanye usebenzise iphawabenki enekheyibhuli ye-USB ukuya kwi-DC, direct current. Unokusebenzisa iphawabenki yakho ukunika amandla kwirutha, usebenzise ikheyibhuli ekhethekileyo.

Ewe, ndakhe ndabona umntu ekhusela abaxhatshazwa kwi-social media kwi-intanethi. Umzekelo, kwisikolo abanye abafundi babona umntu ebulawa ngamazwi kwi-social media baze bangenelela ngokubika lo mntu, bamxelele ukuba akayedwa baze baxelela ootitshala kunye nabazali.